Abantu abalupheleko kufanele sibatlhogomele kungombana babantu abaphethe imbusiso begodu kubabantu abanelwazi elinengi.

Ubudisi obuqalene nabantu abatlhogomela abantu abalupheleko kungombana basuke bangazi kobanyana umuntu loyo bangamnikela luphi usizo nofana basuke banganazo iinsetjenziswa ezilungele ukutlhogomela loyo muntu loyo.

Umphakathi ungasiza ngokuthi ubavakatjhele abantu abalupheleko emakhaya, ubahlwengisele, ubavasele izembatho zabo nofana nje uhlale nabo phasi, babacocele iindaba.

Abasebenzi bangabandululwa ngokuthi, umuntu olupheleko bamtlhogomele njengalokha nabatlhogomela umntwana omncani.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abadala ngombanyana iimbusiso sizithola kibo begodu kubabantu abazokwazi ukuthi bakuyelelise ngepilo.

Iye, ayafika.

I-HIV bubulwelwe obubangwa ligcikwane elihlasela amasotja womzimba, elingena lokha nawuthintene negazi lomuntu onobulwelwe lobu.

Intumbantonga kubulwelwe obungalaphekiko obungena ngokuthintana negazi lomuntu onabo ubulwelwe lobu, obuhlasela amasotja womzimba.

Umuntu ukuze athwele lobu bulwelwe butholakala ngokuthi athinte igazi lomuntu onobulwelwe lobu nofana ukusebenzisa injection esetjenziswe ngomunye umuntu onobulwelwe begodu buthathelana ngomseme.

Into engingayitjho emuntwini oqeda ukufumana bona utshwayelekile kukobana ubulwelwe lobu bayalawuleka lokha nawuthatha imitjhoga yakho kuhle begodu udla ukudla okunepilo.

Amagadango umuntu angawathatha oqeda ukufumana bona utshwayelekile, into yokuthoma kufanele azise umlingani wakhe begodu enze isiqiniseko sokobanyana uyidla kuhle imitjhoga yakhe.

Abantu bangaziphephisa ngokuthi bangazihlabi ngeen-injection ezihlabe omunye umuntu begodu batjhinge emtholapilo, bayozihlolisa qobe nyanga eentathu, begodu benze isiqiniseko sokobanyana umuntu uba nomlingani munye begodu uyathembeka.

Into engenza bona kube lula ukungena eendaweni zemitlhatlhana ukuthi, iindlela zakhona zibe sebujameni obuhle, ubujamo obulungile bonyana enye nenye ikoloyi ingakhamba kizo, zifaka hlangana nawo ama-ambulensi.

Amalanga la, abalaphi bendabuko abasathathelwa ehloko.

Iye, ngibona kumbono omuhle ukuthi iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo.

Iye, kukhona okhunye ukugula okungalatjhwa ngizo zona iinhlahla zesintu.

Ngicabanga bonyana umNyango wezePilo ungadlala indima yokobana uphele ubize abalaphi bendabuko bonyana bazokusizana nama-nurse wangetliniga, lokha abantu nabeze emtholapilo bazokufuna usizo, basebenzisane bobabili ngesikhathi sinye. Lokho kuzokwenza kobanyana abantu bacabange ukuthi khebafune usizo nangeenhlahleni zesintu.

Iye, khona iyayenza imizamo ngombanyana iinhlahla zesintu, ziinhlahla nje ezizimilela emmangweni begodu ezinye zeenhlahla ziyasetjenziswa emapilisini afumaneka emtholapilo.

Into engasiza msinyana bonyana iinhlahla zesintu zitholakale emtholapilo ukuthi, babize abalaphi bendabuko abasemthethweni, kube ngibo abaletha iinhlahla lezi emtholapilo begodu bahlathulule nokuthi zisebenziswa njani begodu zisebenza ini.

Iinhlahla bangazifaka ngemabhodlelweni nofana ngeembhaganeni, zibonakale, bangaziphutheli ngamaphepha.

Iye, ngibona kumbono omuhle loyo kobanyana bafundiswe.

Kungaba mbono omuhle loyo kobanyana abadorhodere basizane nabelaphi bendabuko begodu kungalapheka amagulo amanengi begodu kungasindiswa amaphilo wabantu abanengi.

Lokho kungaba lisizo elikhulu kezinye iinguli.

Awa, ngibona ukuthi kungaba kuhle ukuthi zingabekwa ndawonye, ezinye zibe ngehlangothini elinye nezinye zibe ngehlangothini elinye.

Amathuba wokuthi lokho kwenzeke esikhathini sanamhlanje mancani khulu akusathembisi.

Ikambiso engalandelwa kukobanyana, umuntu omunye nomunye bangamkateleli ukobanyana athome ebelaphini bendabuko kodwana kube nguye ozikhethelako begodu abalaphi bendabuko bakwazi ukuthi bathumele umuntu emtholapilo, nemtholapilo bakwazi ukuthi bathumele umuntu ebelaphini bendabuko ebabathembeko nebabambisene nabo.

Awa, angiboni kobanyana imitjhoga yesikhuwa nayo kufuze ilethwe ngendumbeni kodwana umuntu bangamthumela kibodorhodere nofana emtholapilo.

Umkhandlu wabalaphi bendabuko kanye nomNyango wezamaPhilo.

Iye, abanye bangasebenzisa iinhlahla zesintu abazifumana emitholapilo yakuleli lizwe, nabangahlathululelwa kuhle kobanyana imitjhoga leyo isebenzani begodu yenziwe ngani.

Kungaba sivumelwano hlangana komthengi wamarherhetjha nomebenzi wamarherhetjha begodu kwenziwe kube semthethweni ukususa kweenhlahla enarheni yangapha, zisiwe ngaphetjheya.

Isizo elirhabako kulisizo elifumaneka ngesikhathi esifitjhani.

Iinthuthi lezi ziqakathekile ngombanyana abanye abantu abanazo iinthuthi ekungezabo, abangazisebenzisa ukufika emtholapilo lokha nabadinga usizo olurhabako.

Isitjhijilo esikhulu ebahlangabezana naso eendaweni zemakhaya, kungakhambeki kwendlela, ubujamo obumbi beendlela.

Iindlela ezimbi zibangela bona bangakwazi ukungena, bayokufika la kufuneka khona usizo.

Imiphakathi ingenza isiqiniseko sokobanyana iindlela ziyakhambeka ngaso soke isikhathi.

Iye, zona ziyafumaneka.

Iye, anele.

Awa, angiboni afundiswa ngokwaneleko.

Abantu bangakhandelwa ukufika eendaweni esengozini yokulumatha umlilo begodu kubekwe amabhodi.

Kulula khulu ngombana indawo yemitlhatlhana, imitlhatlhana yakhona ihlalelene emaduze.

Iye, abantwana bangafunda okukhulu ngobungozi bomlilo.

Kungathatha abacimimlilo abalitjhumi.

Umuntu angaphepha ngokuthi alinge ukuphuma msinyazana ngendlini.

Indlela yokucima umlilo eendaweni yemitlhatlhana ukuthi kufumaneke isicimamlilo, bathele ngamanzi.

Akusilula kobanyana kubonakale isisusa somlilo endaweni ekulu.

Bacimi bomlilo nabarholi bomphakathi.

Ukucima umlilo endaweni enesiminyaminya kuthoma uthambise ngamanzi la umlilo ungakafiki khona.

Kufanele iimphathi ziwuvakatjhele kabili umphakathi.

Kungaba kuhle khulu begodu kuzoba lisizo lokho.

Iye, kungaba kuhle ukuthi ama-pipe abe khona umuzi omunye nomunye.

Iye, bayazi.

Iye, bafika ngesikhathi esifaneleko.

Angasizakala ngokuthi, asuke endaweni esikhisi ukuze angakhukhulwa mamanzi.

Iye, kufanele ifakwe ngaphasi kwendawo evelelwe yihlekelele.

Bangadoselwa umtato.

Iye, kuqakathekile.

Iindlela ezilula zokufundisa imiphakathi esahlelwe ziinkhukhula kukobana bayelele, batjheje indawo ebakha kiyo, bangakhi endaweni esikhisi nofana indawo elidaka begodu batjheje iimbikezelo zezulu, ukuze bazi kobanyana izulu ngakibo liyokuna kangangani begodu ngimuphi umonakalo elingawenza.

Iye, abantu bangawalandela amatshwayo layo.

Iye, urhulumende angabakhela labo abanganalutho begodu abanye babo abanolutho, abarhelebhe lapha nalapha.

Indawo efaneleko, yindawo ephephileko begodu indawo engasisebungozini bokukwehlelwa yihlekelele godu.

Unophehlwako angakwazi ukuthi athuthe abantu abamasumi amane nge-iri.

Iye, iinsetjenziswa zikhona ngendaweni yangekhethu.

Ingasi boke abanabo ubuyo. Abanye abanabo, abanye banabo.

Into angayenza kukobanyana alinge ngawo woke amandla ukobanyana aphume nofana atjhide endaweni leyo.

Bangafundiswa ngokuthi basikelwe iintandi ezibalingeneko, ngaleyo ndlela kuzokwenza bonyana bangakhi emaduzelana, kuminyane begodu kuzoba nendlela eyaneleko.

Ubudisi abahlangabezana nabo kukuthi bagcine baya la kungakakufaneli baye khona ngombanyana kungasiso isiphande esilungileko, ngaleyo ndlela abakwazi ukuthi bafike emuntwini otlhoga usizo ngesikhathi, ukuze bamsindise.

Indlela engcono kukuthi kube nomuntu nofana abantu abayokujama endleleni, bakhombise abantu bama-ambulensi la ekufanele baye khona ukuze bangalahleki.

Iye, zilithola ngcono isizo.

Awa, khona akusibudisi, kulula.

Iye, akulungele kodwana ingasi woke.

Awa, lokho akukaphephi.

Iye, kuyabasiza.

Akusiwo woke umuntu eendaweni zemadorobheni onayo yakhe ikoloyi, yeke ama-ambulensi nawo bayawagidinga.

Iye, kufanele ifike ngokurhabako.

Awa, isizo lakhona alifani.

Kungasiza khulu lokho ukuthi abahlali bemaplasini bakhelwe amaziko wama-ambulensi.

Ukuhlela umndeni kulokha ababelethi ababili, bahlala phasi, bahlele kobanyana bafuna ukuba nabentwana ngasiphi isikhathi begodu naba kibuphi ubujamo.

Ukuhlela umndeni kuqakathekile ngombanyana uyazi kobanyana angekhe ube nomntwana ungakazilungiseleli begodu ungakalindeli.

Isintu sona asinakutjho kobanyana umuntu angahleli umndeni nofana awuhlele.

Umraro ungaba kukuthi iimali azikaneli, zokuthi bangathoma bakhe iimbhedlela lezo.

Umraro lo ungararululwa ngokuthi, iinkoloyi lezi kutholakale abonogada abazozigada nofana amapholisa.

Akusiyo into elungileko leyo ukuthi abantu abasiphetheko, bangayi emtholapilo nofana eembhedlela zikarhulumende. Ngombana bayazi umtlhago abantu abahlangabezana nawo, ukutjhoda kwamadorhodere, ukutjhoda kweenhlahla nofana imitjhini, kutjhoda nje kweenhlahla kwamapillisi nofana ukungafiki ngesikhathi kwezinye zeensetjenziswa.

Kungaba kuhle ukuthi kube mapholisa abiza abatjhayeli bama-ambulance.

Iye, kungayiphungula khulu lokho imijeje emide., begodu abantu abazokuya emtholapilo bangakafaki isibawo, kuzakuba ngilabo abanobujamo oburhabako.

Kufanele kusolwe abaphathi besibhedlela kanye namanesi, ngokungatjheji umuntu odinga isizo elirhabekileko.

Kungombana eembhedlela zangeqadi isizo liyafumaneka, umuntu angekhe aya abuye angakasizakali. Kunabodorhodere bezinga eliphezulu, kunemitjhini yoke efunekako begodu neenhlahla zikhona.

Iimbhedlela ezizijameleko kuziimbhedlela ezibhadelwako, begodu ekungasizo ezingaphasi korhulumende.

Awa, akusiwo umbono omuhle loyo, ngombana akukho lula ukubona bonyana umuntu uloyiwe nofana njani. Ye-ke abampopole maqangi ngaphambi kobanyana bacabange ukumthumela enyangeni.

Kungombana basebenza ngobujamo oburhabekileko.

Nakunganalapho kutjha khona abacimimlilo baya eemfundobandulweni bayokubandulwa kabanzi ngomsebenzi wabo.

Ijifinomu le iyabaphephisa kobanyana bangatjhiswa malangabi lokha nabalinga ukucima umlilo.

Ungababiza ukuthi bazokucima umlilo nofana mncani nofana umkhulu.

Kungombana babanduliwe ukuthi yini ekufanele bayitjheje.

Iye, igwayi nalingakacimeki kuhle lingatjhisa iinkhotha.

Ayikho into engako engenziwa, ngaphandle kokuthi omunye nomunye umuntu abe sesitandeni sakhe, kuhlukanwe kungahlangahlangani khulu.

Esehlakalweni esinjalo kubizwa i-helicopter yesicimamlilo.

Ukuqinisekisa kobanyana ikoloyakho ayivuzi iimbaseli nofana i-oil.

Ngingathambisa ingubo ekulu ngamanzi ngiyimbathe ngingene ngiyobahlangula.

Ungabathela ngamanzi apholileko ingasi amanzi amakhaza khulu, lapho atjhe khona, nofana uthambise isipahla ngemanzini usibeke phezu kwalapho batjhe khona.

Ngingamyelelisa kobanyana kunekghonakalo yokuthi indlu yakhe itjhe, ngombana uzifakele igezi ngokungemthetho begodu uzokuhlawuliswa nofana abotjhwe nakabanjwako.

Kungombana igezi namanzi ziyakhambelana.

Kuqinisekisa kobanyana akunamafutha avuzako ekoloyini yakho nofana iimbaseli.

Umtjhayeli webhesi kufanele aqinisekise kobanyana uhlala anebhodlelwana elisicimamlilo.

Umphakathi kufanele ufundise abentwana kobanyana umlilo uyingozi kangangani. Umlilo uyingozi emuntwini begodu uyingozi nemphakathini, ngombana ungatjhisa izindlu, begodu umlilo ungathatha umphefumulo womuntu.

Iinkhukhula kulokha izulu nalina ngokudluleleko, lizalise amadamu bese amadamu ayathuluka.

Iinkhukhula kanengi zivamise ukuba seendaweni

Iye, kuyingozi khulu lokho ukungena bangekho besizo lokuthoma, ngombana umlambo ungakukhukhula nofana ukghanywe mamanzi.

Iye, kuqakathekile ukuthi baye ngemtholapilo kungenzeka bazokungenwa mkhuhlani.

Besizo elirhabako bazokukhwela esiqongolweni sentaba ngeenyawo nofana bazokuhliswa siphaphamtjhini.

Izinto ekufanele uziphathe ungaphatha amanzi, uphathe ufunjathwako, uphathe itotjhi yokukhanyisa begodu ukhambe nomuntu, ungakhambi wedwa.

Into engenziwa kutjheja kobanyana kukuphi lapho aphuma khona iingazi khulu, nizame ukuvala kobanyana angalahlekelwa ziingazi ezinengi.

Umphakathi ungasiza ukubhadalela iindleko zokufulela ngobutjha nofana bangabawa isizo kurhulumende.

Awa, endaweni esiminyaminya i-GPS angekhe isize khulu.

Awa, khona akukalungi ukuthi bakatelelwe ukusebenzisa into ebangayifuniko.

Awa, iinkhandelambeleko mina angiboni ziphikisana nekolo yesintu le. Iinkhandelambeleko zisiza umuntu kobanyana akwazi ukuhlela kuhle begodu alungiselele ukuthi, ukufuna nini ukuba nomntwana.

Ngicabanga ukuthi kubangelwa kutlhayela kweenkhandelambeleko begodu nokutlhayela kwelwazi.

Iinkhandelambeleko kumitjhoga esiza umuntu wengubo kobanyana ahlale phasi, ahlele kuhle kobanyana ukufuna nini ukuthoma umndeni, angathomi umndeni angakazimiseli nofana angakalindeli.

Iye, lokho kusiza khulu ngombanyana, umuntu uzokwenza isiqiniseko sokobanyana akayi emsemeni, ngombana ufuna ukuya emhlangeni.

Lokho liqiniso imizimba yethu angekhe yaziphendulela kokufana emitjhogeni esiyithathako. Ye-ke kuqakathekile ukuthi nawubona kwangathi umtjhoga uyakugulisa, tjhinga emtholapilo ubahlathululele bazokuyelela kobanyana ungasebenzisa muphi.

Iye, umma nangabe uzibona ukuthi akakakulungeli ukuthoma umndeni, angazisebenzisa iinkhandelambeleko.

Awa, abezimu angekhe bakuflathele.

Ukuthi umuntu uba nabentwana abayingaki kulawula isibeletho sakhe.

Ungahlala umndeni ngokusebenzisa ijazi lakamkhwenyani, ungathatha amapilisi, ungafaka i-IUD nofana uhlabe umjovo.

Uyokuzuza ukuthi ungabi nomntwana ungakalindeli begodu ungakazilungiseleli.

Lokho kumsiza umuntu wengubo ukuthi, lokha nakandlalelana nomlingani wakhe andlalelane ngokukhululekileko.

Omunye umuntu angazifumana akhuluphele emzimbeni, ngenca yeenkhandela-mbeleko.

Urhulumende uyabanikela abantu iinkhandela-mbeleko, ngaphandle kokubabhadelisa emtholapilo karhulumende.

Lokho kuzokukhipha abomma ngaphasi kwegandelelo lokuthi, kumsebenzi wabo kwaphela ukuthi baqinisekise ukuthi bathatha iinkhandela-mbeleko.

Iye, ngiyacabanga ukuthi bangazisebenzisa.

Iinthandani kufanele zizicabangele zona, ukuthi bafuna ini ebudlelwaneni babo begodu ngasiphi isikhathi.

Kufanele ukhulumisane nomlingani wakho, nizwisisane bese utjhinga ngemtholapilo.

Ukutlhogomela abantu abalupheleko kubabantu abanelwazi begodu kubabantu abangakwazi ukuthi basiyelelise njengombana indlela ibuzwa kwabaphambili.

Ubudisi obuqalena nabantu abatlhogomela abantu abalupheleko, kesinye isikhathi uthola ukuthi abanalo ilwazi elingeneleleko lokobana umuntu olupheleko utlhogomelwa njani

Imiphakathi ingabasiza ngokuthi, babele ilwazi abanalo ekutlhogomeleni abantu abadala begodu nabo bafake isandla ekubatlhogomeleni.

Abasebenzi laba bangafumana iimfundobandulo ezizobayelelisa ngemihlobohlobo yamagulo evamise ukuphatha abantu abalupheleko begodu nokuthi amatshwayo bangawabona njani begodu bafundiswe nokobanyana. Umuntu omdala umtlhogomela njengalokha utlhogomela isana, kufuneka ithando nesineke.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abadala ngombana indlela ibuzwa kibo begodu bayakwazi ukuthi bakuphe iinyeleliso ngepilo.

Iye, amatlinigi ayafika ngekhethu.

Umraro ungabangelwa kukuthi kutlhayela iimali ingakho bariyada.

Umraro lo ungararululeka ngokuthi iinkoloyi lezi ziphekelelwe mapholisa nofana abonogada koke lapho ziyakhona.

Ngicabanga kobanyana omunye nomunye umuntu unelungelo lokuzikhethela ukuthi ufuna ukulatjhwa kuphi begodu kanengi abodorhodere abasezikweni eliphezulu bavamise ukusebenza eembhedlela ezizijameleko nofana iimbhedlela zangaphetjheya.

Isisombululo kungaba kukuthi, bangathi nababizwako bafonele amapholisa, amapholisa akhambe nabo nofana balinde ukufonelwa mapholisa.

I-HIV kuyingogwana esahlela amasotja womzimba kanye nama-white blood cells begodu umuntu nase imungenile, ayisakwazi ukuthi ilapheke kodwana iyakwazi ukuthi ilawuleke.

I-AIDS kubulwelwe obungasalaphekiko okubangelwa yi-HIV begodu okusahlela amasotja womzimba, kwenze umzimba ubebuthakathaka angasakwazi ukuthi uzilwele emagulweni amanengi.

Umuntu i-HIV and AIDS uyifumana ngokuthi athinte igazi lomuntu othelelekileko ngayo nofana abelane umjovo nomuntu othelelekileko ngayo nofana aye emsemeni nomuntu onayo ngaphandle kokuzivikela begodu ingangena lokha umma onayo nakamunyisako nofana lokha nakubelethwa umntwana.

Ngingamyelelisa ngithi uragele phambili uthathe imitjhoga yakho ngendlela ekufanele uyithathe ngakhona uzokwazi ukuthi uyilawule.

Umuntu nakaqeda ukufumana bonyana utshwayeleke nge-HIV kufanele atjhinge ngemtholampilo athathe imitjhoga kwayo yakhe njengombana bamulayele ngakhona ikwazi ukuthi ilawuleke ingagcini isele iyi-AIDS.

Abantu bangaziphephisa ngokuthi batjhinge ngemtholapilo qobe iinyanga ezintathu bayozihlolisa begodu babalekele ukuthi babelane imijovo nomunye umuntu begodu bangayi emsemeni ngaphandle kokuzivikela nangabe abazi i-status sabo.

Iindlela ezingenza bona ama-ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana kukobana, nakungaba nabantu abayokujama endleleni bayilayele i-ambulensi kobanyana kukuphi la ekufanele iye khona nofana abantu balise ukuthi bakhelane emaduzelana kube siminyaminya, omunye nomunye umuntu abenestandi sakhe kube nokuvuleka.

Iye, ngicabanga ukuthi nokho kuzoyiphungula khulu imijeje emide emitholapilo.

Kufanele usolelwe abasebenzi beemtholapilo kanye nabaphathi bemtholapilo.

Kungombana eembhedlela zangeqadi abodorhodere bakhona basezingeni eliphakeme ziko begodu usizo likhona begodu nemitjhoga nofana iinsetjenziswa zesibhedlela zikhona.

Iimbhedlela ezibhadelwako ezingekho ngaphasi karhulumende.

Awa, abasathathelwa ehloko.

Iye, ngicabanga ukuthi kufanele zifakwe emtholapilo.

Iye, khona khona ukugula iinhlahla zesintu ezingakwelapha kodwana okhunye khona ukuzifundela iinhlahla zesikhuwa.

Umnyango nawungabahlathululela kobanyana, kunobunye ubulwelwe obungalaphekiko ngeenhlahla zesikhuwa begodu kube khona abalaphi bendabuko ababa khona emtholapilo.

Iye, yona iyayenza imizamo.

Kukuthi nakungabizwa abalaphi bendabuko babesemtholapilo begodu bahlathulule kobanyana isihlahla esinye nesinye sisebenza ukulapha ini.

Awa, fanele zibe ngemabhodlelweni nangeembhaganeni.

Iye, kungaba ngcono nabangafundiswa.

Kungaba lisizo elikhulu nabangabambisana.

Nayo leyo umcabango omuhle begodu kungasiza iinguli ezinengi.

Awa, ngicabanga kobanyana kungaba kuhle nazingaba ngemahlangothini ahlukeneko.

Iye khona, kungenzeka nabathembanako.

Ikambiso ekufanele ilandelwe kukuthi kutholakale abalaphi bendabuko abasemthethweni kube ngibo abasebenzisana nama-clinic.

Iye, imitjhoga ingaya emsamo yabelaphi bendabuko, ikani abalaphi bendabuko nabavumako bona lokho kwenzeke.

Ngicabanga ukuthi kufanele kube mnyango wezamaphilo ubambisane nomnyango abalaphi bendabuko.

Iye, ngicabanga bonyana bangayisebenzisa nabakholelwa kiyo begodu bahlathululelwe kobanyana yenziwe ngani begodu isebenza ini.

Ukuze iinhlahla zesintu zifumaneka emitholapilo yangaphetjheya, kungaba sivumelwano hlangana kumlaphi wendabuko owenza iinhlahla lezo kanye nemitholapilo yangaphetjheya.

Awa, godu lokho angivumelani nakho bangasoleli kobanyana siloyiwe kodwana babe nesiqiniseko sokobanyana ayikho into ebangayenza ukuthi bamsize, nakunjalo-ke bangamuthumela eenyangeni kodwana bamthumela sele bamuhlolile kobanyana ngiyiphi indlela ebangamsiza ngayo.

Isizo elirhabako kulisizo la msinyazana.

Iinthuthi zabantu abagulako ziqakathekile ngombana ziyakwazi ukuthi zilayitjha abantu abagulako zibafikisa emtholapilo msinyazana.

Eendaweni zemakhaya iindlela ngivamise ukungakhambeki yeke, zikhandela ukuthi iinthuthi lezi zikwazi ukufinyelela eendaweni zemakhaya ezinengi.

Iindlela ezimbi zikhandela umsebenzi weenthuthi lezi ngombana zisuke zingakwazi ukuthi zingene zifinyelela kunesiguli khona.

Umphakathi ungasiza ngokuthi usebenzise zabo iinthuthi ukuthi balayitjhe loyo ogulako.

Iye, ziyafumaneka.

Bangafundiswa ngokuthi, bakhe endaweni ezivulekileko begodu omunye nomunye abenestanda sakhe ukuze kuthi kungaminyani.